Fake news ga di a siama bathong ba Aforika Borwa ka gonne di ka dira batho gore ba nagane dilo tse di seong. Di ka dira gore go nne le dipola'ano, ka ntlha ya gore batho ba tla be ba kry-ile kgang e leng gore ga e yo. Go ka dira dilo tse di bosula thata mo nageng, fake news ga di a siama gotlhelele.

Tiriso ya di-smart founu, e nnile botlhokwa thata mo maphelong a batho, mo maphelong a segompieno ka gonne mo malatsing a kajeno re kgona go dira dilo tse dintsi di ne re palelwa ke go di dira bogologolo, jaaka go romela molaetsa ka bonako kgotsa go bua le ba lesika ba ba leng kgakala le wena le go dira ditirelo dingwe di ka tshwana le tsa dibanka.

Bareki ba ka itshireletsa ka go sa tseneng mo inthaneteng e nngwe le nngwe fa ba reka dilo mo inthaneteng, ka gonne ga se internet nngwe le nngwe e e siameng, tse dingwe ke tse di dirisiwang go utswetsa batho madi, mme ba se ke ba tsenya pin gongwe le gongwe. Ga ba dirisa di-App-o tsa bone ba se ke ba fana ka di-PIN-e tsa bone gongwe le gongwe.

le WhatsApp ke mafelo a a siameng go ka bona ditaba, ka gonne go batho ba le bantsi le dikgang tse di share-riwang mo Facebook le WhatsApp. Tshedimosetso e ntsi thata mo WhatsApp le Facebook e e tswang mo bathong ba le bantsi go ralala naga mo mafaratlhatlheng.

Di-algorithm-e di thusa ka gonne di netefatsa gore ke wena tota mong wa karata kgotsa mong wa App-o fa o reka dilo mo inthaneteng.

Didiriswa tse di botlhale di tla feleletsa di tlwaelegile mo lefatsheng ka gonne mo matsatsing a segompieno ke tsone di re thusang thata go dira botshelo bo nne bonolo. Se se tla dirang gore batlamedi ba ditirelo tsa telecoms ba nne le madi a le mantsi, ba hume ka gonne batho ba le bantsi ba tla bo ba di reka, ba di tlhoka, mme bareki ba tla be ba batla go bona di tsona di tse, tse e leng gore di na le tshedimosetso e ntsi.

Thekenoloji e ntšhwa e thusa thata ka gonne re kgona go fitlhelela dilo tse e leng gore di rutiwa ka kwa moseja, mme inthanete e re ruta gore re kgone go bona gore batho ba bangwe ba dira jang ka kwa moseja le gore ba tshotse melaetsa fa e re ka ithutang mo go yone.

Re ka dira seno ka go tsaya batho re ba tsenya dikolo tsa nakwana tse di tla beng di ruta bona batho botlhe ka ditshwantsho tsa digital-e.

Go ka sireletswa babereki ka go netefatsa gore ga ba dirisa dikarata tsa bone, go se nne le batho ba ba leng gaufi le bone go ka bona di pin tsa bone kgotsa one motšhini o ba tla beng ba o dirisa go reka mo go one o se ke wa nna le sengwe se se ka beng se ka dira gore ba latlhegelwe ke madi.

Wi-Fi e thusa thata ka inthanete e e leng gore e ka bonako. Wi-Fi e thusa ka gore e phela e le teng letsatsi lotlhe o ka dira sengwe le sengwe mo inthaneteng ka nako e o batlang ka yona ka bonako bo bo ka pele.